Ngiyakweluleka ukungathandi ukubhekana nezindleko ezengeziwe ngoba yimina owazi iphakethe lami ukuthi lijule kangakanani. Uma i-overdraft idla ngaphezu kwalokhu engingakwazi ukukhokha, sekuzoba inkinga kimi, kubalulekile ukuthi ngibe nezidingo ezanele noma ezilingene iphakethe lami.

Kube nzima kakhulu ukugcwalisa la maphepha ngoba abe namagama abedida umqondo, yingakho ngize ngathinta omunye wabangani bami ongummeli ukuba angeluleke, angichazele kahle ngalamagama abhalwe kulamaphepha ukuze ngingazitholi sengisayina, kanti ngisayina into eyosebenza iphikisane nami.

Lezi zinyathelo ngaziqala ngokuba ngiye enkampanini engangisebenza kuyo, ukuze bangigcwalisele amaphepha afanele avezayo ukuthi ngangisebenza kubo nokuba nokuthi umsebenzi usungiphelele. Ngawathatha la maphepha ngiyawayisa emnyangweni wezabasebenzi. Kwakugcwele, kanti nabasebenzi bakhona babenza kancane futhi uma sebethathile amaphepha, babebheka bebheke, uma bethola iphutha elincane bakuphindisele emuva, kanti nokuphuma kwemali ayisheshi iphume.

Leli bhange ingoba bese ngilijwayele kakhulu, ngadumala kakhulu ngoba ngangilethemba ngezimali zami. Manje kunzima kakhulu ukuthatha izimali zami ngizise kwelinye ebhange ngoba kangazi inqubomgomo yakhona, kanti futhi nenzalo angazi ukuthi yenziwa kanjani ngesikhathi esingakanani. Lolu shintsho lube inkinga kakhulu , kodwa-ke sengozozama ukuthi ngizijwayeza ngoba ayisekho into engingayenza.

Nganeliseka kakhulu mhla ngiyothatha imalimboleko ebhange. Usisi lo owayengisiza wakwazi ukungenzela imalimboleko inzalo yakhona ingangidli kakhulu ngangazitholi sekungikhokha imali enkulu. Yebo, nganeliseka.

Cha, bengingamenzela uma engaletha wonke amaphepha akhe avezayo ukuthi usethuthile ngale kwelase-London, usezinze ngapha eNingizimu Afrika. Okubalulekile ukuba alethe amaphepha akhe avezayo ukuthi imali unayo nokuba usengowangapha ngokuphelele.

Ngibheke, ngithathe ngabuka iminyaka yabo ukuba base bangakanani abazali kanye izingane sezingakanani ezincane ngoba lolu hlelo luyasiza ngokuba uma sekukhona osedlulile, leyo mali iphuma kumshwalense, siyakwazi ukuba simlungisele, sihlele umngcwabo wakhe, kanti nesalayo siyakwazi ukuba simenzele umsebenzi wesikhumbuzo, simufake netshe lesikhumbuzo elibeni lakhe.

Yebo, ngingasiphikisa lesi sinqumo ngoba ngiyobe ngiphethe amaphepha avezayo ukuthi bengisebenza enkampanini ebengiqashwe kuyo, asayiniwe ngumqashi obengiqashile. Bona uma bephikisa isicelo sami kuyomele bangitshele isizathu esenza lokho ukuthi basiphikise ngoba mina ngiyobe ngiziphethe zonke izimfanelo ebezidingeka mhla ngifaka isicelo.